Kukutyala okunzima ngoba uqala ulungise umhlaba uphinde ulime, uphinde uhlakulele. Kanti ukuvuna kona uyalungisa, ufake, uthengise.

Ujongilanga sisityalo esikwimfuno ephezulu kwezorhwebo kwaye kuphucukile nokutshintsha indlela otyala ngayo, crop rotation. Xa sinotyala esi sityalo asinolahlekelwa, singabuyisa kangakumbi.

Abasemdla kwaphela abantu ekuxhaseni uluntu, umntu into anomdla kuyo yinto ezawuba nengeniso kuye epokothweni.

Ambalwa amazwe angaphandle athengisa izivuno zeziqhamo zalapha eMzantsi, aquka i-India, iUS, i-Indonesia, iMalasyia.

Izinga lesivuno othi ubenaso siba nefuthe elikhulu kakhulu kwezolimo. Xa uya unyuka nezinga lakho liyanyuka, nefuthe liyanyuka. Ubuncinci balo bulawula ifuthe.

Isityalo endinothanda usityala esikhawulezayo likhaphetshu nesipinatshi. Ziyakhula noba kuyabanda, zidinga amanzi, azikhawulezi ukonakala, ziyakhawuleza ukhula.

Isityalo endinganomdla ngokusityala ingasisipinatshi. Siyakhawuleza ukhula, imbewu uyayilima igqibe nje iveki ibe seyinkulwana. Ungayitshintsha uyifake kumhlaba inabelane iinyanga zimbini ubese uvuna.

Inani labantu abaye beyisebenzisa nezinga abalisebenzisa ngayo liyanyuka.

Ujongilanga unengenelo kakhulu xa ukwazi umtyala, unomhlaba omkhulu, unamanzi ixesha elide, anganqabi amanzi kuloo ndawo ukuyo.

Umhlaba otyala kulo ubalulekile kakhulu ukuba uphucuke. Awunotyala isityalo kwisanti okanye utyale isityalo kudongo. Kumele utyale isityalo kumhlaba ophucukileyo onomgquba ukuze nomgangatho wokuthengiseka kwesityalo uzophucuka kakhulu.

Xa kulungiswa umhlaba ugalela umgquba uwuhlakulele, uwunike ithuba phambi koba ulime.

Ukulima amahlathi kunengenelo kakhulu kunokulima igadi. Amahlathi aneemitha ezinintsi ngoko isivuno esiba lapho siba liqela kakhulu kunesivuno sasegadini.

Ngokokukhula kwengeniso loMzantsi ndicinga ukuba uMzantsi unoomatshini aboneleyo bokuthunga impahla okanye bokwenza inkxasomali yalapha eMzantsi inyuke.

Ndicinga ukuba kukwehla kwezinga lerandi, oko irandi ithe yehla ezoqoqosho apha eMzantsi zehla. Nokungenelela kwabantu bangaphandle kubangele ezoqoqosho zehle, abalapha baxhamle kancinci abangaphandle baxhamle kakhulu.

Izityalo ezivunwa ebusika yiorenji, iinatshisi, likhaphetshu nesipinatshi neetapile.

Izityalo ezimelena nemozulu yasebusika yikherothsi, yibhitruthi, litswele nesipinatshi.

Izityalo ezivuthwa ebusika yiorenji nenatshisi.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasebusika yikhaphetshu netumato.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni yipesika nelukhwadzi.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni zinqabile, zinqongophele kakhulu.

Umthi odingeka kakhulu emarikeni ngowebhanana. Ixabiso layo liphezulu kwaye ibalulekile, inesondlo esiphambili.

Okokuqala, ndingazama umhlaba owoneleyo ukuba imveliso yam ingaliqela. Okwesibini, ndizame abasebenzi, ndilime umhlaba lowo.

Ubuncinane bendawo, imveliso, indawo okungenziwa kuyo nokubaluleka.

Izityalo ezinolungela utyalwa ngexesha lembalela litswele neetapile.

Izityalo ezikhula kakuhle kwindawo engaselunxwemeni yirayisi nebhanana.

Izityalo ezikhula ngamandla kummandla waseKapa yi-grape. Imvula ixhaphakile khona nemozulu iyayivumela uba ikhule kakuhle.

Ndinolwazi oluphangaleleyo kakhulu ngezolimo, zikhona iindawo endinolungiselela indlela emandihambisane ngayo ekufuyeni ezifana neBhofolo, iAlice neHumansdorp eBhayi.

ezifane zinqatyelwe yimvula eMzantsi Afrika ziquka iZimbabwe, iPhalabhorwa. Izityalo ezifane zityalwe khona ziziqhamo, ziquka ibhanana, iapile.

Imveliso yewayini ichaphazeleka kakhulu xa kunqabe imvula eKapa ngoba liyehla nezinga layo lemveliso.

Imvula eyenza izikhukhula yonakalisa kakhulu kwizivuno ngoba ifike idudule, ezinye zimke namanzi, ezinye ziphele zingakhuli kakuhle ngenxa yomhlaba.

Ndicinga ukuba uMzantsi unemithetho eqingqwa newakhusela ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini. Umzekelo, xa ufika eBhayi kuhlala kukho oonogada abasecam'kwamanzi bagada nabantu abathi balobe ngokungekho semthethweni.

Ingenelo ekulimeni amaqunube linintsi. Lifuna nje umhlaba ophucukileyo namanzi awaneleyo.

Ukuba ungumfuyi weenyosi uba nengenelo kakhulu ngoba imveliso yazo yeyona idingekayo kwaye nexabiso layo likhulu emakethe.

Ndingakwazi uzivelisela amaqanda ngokunokwam. Ndifundile ngokweenkukhu zamaqanda ndazifuya, ndiyayazi indlela ezitya ngayo.

Ndicinga ukuba ndingakwazi uzifuyela ezam iinkukhu endaweni yam ndingathengi evenkileni. Ngoba iinkukhu zizindidi ngeendidi, kukho ezenyama, kukho ezamaqanda, kubekho ezeento zombini, kuxhomekeka kuwe ngokomgangatho ukuba uya kangakanani.

Ndiyavumelana nale ngxelo. Ihagu ayikwazi ukunikwa ukutya okulahlwayo ngoba kubangela ingakhuli kakuhle kwaye ifumane nezifo ezinoyibangela uba itshabe phambi kwexesha.

Ndingavuka ndilayite izibane ndikhangele isikhali ndiphume ndiyonqanda.

Into ethi qatha kuqala kukuba le lahleko ingaka ndiza kuyivala njani kwaye ndiza kwenza njani ukuze lena ikhoyo singayingcwabi nje.

Ukugcinwa kwemfuyo efana neebhokhwe neegusha kuyenzeka kwiindawo zasedolophini. Umzekelo, ezantsi kweMagxaki eBhayi, emaMonti, ziindawo eyenzeka kuzo.